U ya nga ha kuvhonele kwanga musi vhathu vha tshi to bvo u kaṋa vha nga tupula maṱanga oṱhe vha ya vha a kudza fhethu hune a nga si vhaise mavu na luthihi vha sia mavu a si na tshithu nahone vha sia fhise maṱanga ayo ato siṋa nga one aṋe a ite manyoro.

Zwithu zwine zwa nga dzhiela nzhele musi u tshi kaṋa mitshelo ndi mitshelo ine yavha yo sina i songo pangiwa na mitshelo ya vhuḓi vhunga i tshi ḓo sinisa iḽa miṅwe mitshelo ine yavha ya vhuḓi.

Ndimo ya tie ya rooibos fhano kha ḽa Afurika Tshipembe i na vhundeme nga maanḓa ndi vhona unga ndi zwiṅwe zwa zwithu zwino zwi kho alusa ikonomi ya fhano Afurika Tshipembe. Ra sedza tie ya rooibos ndimo ya yo i khou limiwa ya dovha hafhu ya vhidziwa mashangoni o fhambananaho ya yo rengiswa mashangoni o fhambananaho. Heinoni tea ya rooibos a i kho nwiwa afurika fhedzi kana a i kho shumiswa Afurika Tshipembe fhedzi i kho dovha hafhu ya shumiswa na kha maṅwe mashango ḓavha zwine zwa to amba zwori heyi noni ndimo ndi ya ndeme nga maanḓa kha ikonomi ya Afurika Tshipembe. Nahone ndimo dza ndimo vhunzhi hadzo ndi dza ndeme kha ikonomi ya Afurika Tshipembe a hu tovha na ndimo ine ri nga ri a yi khou vusuludza i ikonomi nga mannḓa ino ya tea.

Ndi vhona u nga ri ndimo ya tie ya rooibos i na vhundeme vhukuma kha ikonomi ya Afurika Tshipembe vhu nga tie ei noni i sa kho nwiwa Afrika Tshipembe fhedzi i kho dovha hafhu ya nwiwa na kha maṅwe mashango ḓavha ya dovha hafhu ya transport ya dovha hafhu ya endedziwa ya iswa kha maṅwe mashango a ne a si a fhano Afurika Tshipembe. Heinoni ndimo ya heinoni tie ndi ya ndeme vhunga yo bviwa nayo kule i kha na zwino i tshi kha ḓivha hone heyi noni ndimo heyi ndimo ndi ndimo ine ndi ya ndeme vhukuma kha ikonomi i khou dzhenisa tshelede fhano kha ikonomi ya Afurika Tshipembe vhunga i sa kho shumiswa fhano Afrika Tshipembe fhedzi i tshi khou shumiswa na kha maṅwe mashango. Mavhengele manzhi a fhano Afrika Tshipembe a wanala a na heyi tie ya rooibos na maṅwe a mavhengele a ne a khou wanala nnḓa ha fhano Afurika Tshipembe nga u ralo heinoni ndimo ya heinoni tie ndi ya ndeme vhukuma.

Musi ndo dalela uyu rabulasi nda tshi nga mu vhudza kana u mu kwama ndi sa athu u amba na vhashumi vhawe nda tshi ḓo mu vhudza uri u kho u khakhela vhashumi vhawe ngo u vha vhudza uri vha ṱanganise mitshelo yo siṋaho na mitshelo i ne ya vha ya vhuḓi. Ndi nga mu vhudza zwori u ya nga ha muhasho wa afrika tshipembe wa vhulimi a zwo ngo tendelwa ndi u vha na vhuyaḓa kha ndimo. Musi ndi tshi fhirela uya u amba na vha na vhashumi vhawe ndi nga vha ṱalutshedza uri izwo zwe vhasa vhawe a vha vhudza kana uyu noni mulimi a vha vhudza a si zwone nahone vha songo tsha dovha vha zwi ita vhunga musi vha tshi panga iyo mitshelo yo siṋaho vha kho siṋisa na miṅwe vha ya ya ṱanzwiwa iṅwe ya rengiseliwa kha vhathu yo no sina vhathu vha ḽa zwithu zwo siṋaho zwine a zwi ngo tea fhano afrika tshipembe.

Ee dzi greens na mikapu ndi zwithu zwa ndemesa fhano Afurika Tshipembe vhu nga hu zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa kho rengisiwa ri na dzi green dzi ngaho dzi raisi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi a rengiwa vhukuma. Hone ha mikapu ndi zwithu zwine zwa rengiwa tshifhinga tshoṱhe nga vhathu vha tshi zwi shumisesa dzi breakfast miḓini yavho mikapu i ngaho dzi witbix, makhaha, corn flakes na dzi jungle oats ndi zwithu zwine zwa u ḓi fara ikonomi nyana fhaḽa na fhaḽa vhunga zwi tshi kho shumiswa nga maanḓa miḓini minzhi ya South Africa. Vhunzhi ha miḓi a huna muḓi hu si na green ndi uri muḓi ungavha u na green nthihi kana mbili nga muḓi nga muḓi fhano Afurika Tshipembe zwino ndi zwa ndeme vhukuma hezwinoni zwithu zwa dzi green na mikapu.

Kharali nda ṋekedzwa tshikhala tsha u lima ndi nga ḓi wana ndi khou lima mavhele ngauri mavhele ndi one ane a khou ṱoḓeesa fhano kha ikonomi ya Afurika Tshipembe mugayo u kho ḓura nga maanḓa. Mugayo musi u tshi kho ḓura zwi amba zwori vhathu vha kona u lima mavhele vha tshi khou itela u gaisa vha ita mugayo o vha a khou vhuyelwa vhukuma kha heyo ndimo. U fhirisa vhuṅwe vhaṅwe vha vhathu vhane vha kho lima zwithu zwine a zwi a zwi kho ṱoḓeesa nga maanda tshitshavhani mavhele a kho ṱoḓea nga maanḓa sa mugayo. Mugayo kha maṅwe mavhengele a u tsha wanala u to thoma wa to pangeliwa order wa kona u ḓiswa kha vhathu u to u sumbedza uri mavhele a kho konḓa vhukuma fhano afrika tshipembe ndi ngazwo ndi tshi nga ṋanga iyo ndima.

Nda nga ṋekedzwa tshikhala tsho u lima ndi nga lima mavhele ngauri mugayo ndi wone une u khou ḓuresa fhano afrika tshipembe ndi wone hune hunga wo tika ikonomi ya fhano Afurika Tshipembe nga kha vhulimi. Musi ndo lima mavhele ndi nga kona u vhuyelwa nga tshelede i vhonalaho mugayo u kho ṱoḓea nga maanḓa fhano afrika tshipembe zwino arali nda nga ṋekedzwa etsho tshikhala tsho u tou lima ndi nga ya u lima mavhele ndi tshi khou itela u yo u rengisa uri a yo ita mugayo. Ndi tshone tshikhala tsha vhu ḓisa fhano kha zwino kha ikonomi ya Afurika Tshipembe muthu ha ngo fanela u lima zwithu zwine a zwi ho kha dimandi a zwi kho ṱoḓea mara nṋe ndi tshi sedza mavhele ndi vhona u nga ri a kho ṱoḓea nga maanḓa fhano afrika tshipembe a khou thusa kana a khou tika ikonomi ya fhano nga kha vhunzhi ha zwithu.

Mitshelo ine nda i takalela nga maanḓa ndi manngo ndi a funela uri orala a mango a ya ḽiwa sa mutshelo a dovha a ya itiwa sa atsha ine i ya bindula nayo i ya tika ikonomi ya fhano Afrika. Nda dovha hafhu nda takalela zwithu zwingaho maswiri maswiri ndi a takalela nga maanḓa ngori musi wa lima wo a u na ndimo ya maswiri u ya kona u fula maswiri manzhi manzhi wa ya wa rengisa ende ndi zwithu zwine zwa ḓifha nga maanḓa nga maanḓa. Nda dovha hafhu nda takalela zwithu zwine zwa vhidziwa upfhi ḽishisi ndi muṅwe wa mutshelo ye nda i takalela ndi tshi kho to i funela swigiri ine ya vha hone ndi muthu ane a nnḓa na swigiri nga maanḓa zwino swigiri ine nda i nga ye nda i wana kha ḽitshisi i ya ntakadza ende ndi pfha uri ndi fushea ngayo.

Ndimo ya maswiri i nga kona u mannḓafhadza ikonomi yashu ya fhano Afurika Tshipembe vhunga muswiri muthihi u tshi kona u fara maswiri manzhi musi maswiri o ṱavhiwa i bulasi a nga kono u bvisa maswiri manzhisa manzhisa ane a tshi ya u rengiswa anga mannḓafhadza ikonomi yashu fhedziha vhunzhi ha vhathu a vha khou dzhenelela kha ndimo ya maswiri vha khou dzhenelela kha dziṅwe dzi ndimo mara ya maswiri a si vhanzhi vhane vha khou i ita.

Ndi vhona ungari vhoramabindu vhaṱuku vha nga vhuyelwa nga hei noni ndimo ya dzi nḓirivhe vhu nga nḓirivhe dzi tshi vha zwi kho ḓura mavhengeleni vhukuma musi muthu o dzi lima mahayani a nga dzi rengisa hanefho dzi ḓoroboni a tshi kho to rengisela vhathu nga mutengo une wa farea anga fhedza o vhuyelwa nga tshelede i ne i a fhira zwiṅwe zwa zwithu zwine anga vha ozwi lima ngori dzi nḓirivhe u to dzula tshiṱeki tshithihi a tshi.

Musi muthu a tshi ṱavha muroho wa muxe maga ane a tea u tevhedzela ndi u vha na mavu ndi u thoma wa vha na mavu o lugelwa u ṱavha muroho. Muroho wa muxe a u ṱavhiwi huṅwe na huṅwe u ṱoḓa mavu ane avha na mutakalo hu fanela fhethu ha hone hu fanela uvha hu na maḓi musi ho no lugiselwa fhethu afho ho no lugela u ṱavhiwa muxe wo no no kalela hono ṋukalelwa muthu a nga kona u ṱavha muxe fhedziha muxe a u ṱavhiwi fhethu ho omaho nahone u ṱoḓa u thoma u tshiraba.

Khavhishi dzi nga ṱavhiwa nga khalaṅwaha ya tshilimo tshi khou tou thoma ngauri khavhishi dzi ṱoḓa murotholo wavhuḓi.

Vhaṅwe vhathu vha shumisa khavhishi sa saḽadi ine ya vhidziwa u pfhi coslow hu vha ho ṱanganyisiwa khavhishi na mayonasi na kherotsi khavhishi ya dovha hafhu ya shumiswa sa tshiḽiwa tshine tshi a ḽiwa na vhuswa tshi khou shumiswa zwa muroho une u to sevhiwa ngao.

Vhunga muthu u nga si mu kombetshedze u renga tshithu tshau musi ro tendelana uri oyu u ḓo renga khavhishi asi ḓe a dzi renga vhukati hashu hu vha hu sina khonṱhiraka yo sainiwaho uri na ngoho u ḓo ḓa a dzi renga tshithu tsha khwine musi tshine nda nga tshi ita ndi u hwala khavhishi dzanga nda dzi vhambadza zwitentsini nga mutengo u sa remisi ṱhoho u tou ri dzi fhele ngauri musi dza dzulesa khavhishi a dzi lengi u tshinyala.

Ḽethasi ina mbuyelo dzi tevhelaho i na i ita uri hu vhe na tsukanyo ya vhuḓi muvhilini wa muthu i dovha hafhu ya thusa nga kha maṱo a muthu ḽethasi i na dzi dzi dzi nyuṱirientsi na dzi minerals dzo fhambananaho na dzi vithamini dzi ngaho dzi ngaho A na vitamin A na C na K.